Ke kgwele ya dinao, tiragalo e nka sekeng ka e lebala mo botshelong, ke kwa sekolong fa re ne re tshameka kgwele ya dinao, e be re boa gae re itumetse, gonne re be re gaisitse dinaga tsotlhe.

Fa go sena maikutlo, ditsala di ka kgona go ka kgona go rarabolola, kapa di be setlhopha se le sengwe se se nang dintwa ka fa gare. E ka ba setlhopha se se siameng, se se lokileng thata mo setšhabeng.

Metshameko ya setso e ke itseng ke metshameko e batho kapa ditšhaba di e tshamekang, wa ga kulenyane ke mmino wa Setswana o o tlwaelegileng.

Tlamehile ba sa gobatsa bana, ebile ba seke ba lwana fa ba tshameka metshameko. Ga ba tlamehile go ka gobatsana.

Ke ka rata go tshameka dipapadi tsa mo khomphutareng, kapa go ya kwa ntle, ke dire malomo, ke e noseditse, ke kolomake lebala la mo kwa gae.

E ka kgona go dira bašwa gore ba itse gore ba batla go ba eng mo matshelong a bone, ka foo e ka ba rotloetsa gore ba kgaogane le dilo tse di sa siamang, ba kgone go ka kgona go phutha matshelo a bone sentle.

Go ka kolomaka jarata kgotsa go phephafatsa lefelo la me, gonne go botoka go nna mo goleng sekono go sena maraka.

Gonne bogologolo dintlha tsena di ne di sa o kry-e molemo kgotsa di sa itsisiwe ka tsela e e itsisiwe ka yone mo nakong ya jaanong.

Ke rata motshameko ono wa kgati, gonne motshameko ono, o itswe ke batho mme ke o ne wa setso sa rona sa segompieno.

Di ka kgona go itsese baithuti gore ba itse botlhokwa jwa go tshameka kapa go dira mo dilong tsa metshameko, gore ba kgone go ka tlhabolola mebele ya bone ebile ba itekanele ka nako tsotlhe.

Ee, gonne baithuti bangwe ba tswelela pele kwa metshamekong, bangwe ba tswelela kwa dibukeng. Fa e ka ba selo se e leng gore baithuti ba se dira kgapetsakgapetsa ba ka kgona go ka falola ka sone ebile ebe batho ba ba ntle mo setšhabeng sa bone.

Fa di ka itsisiwe kapa diphatlalatsiwa mo mafelong a bone, e ka ba molemo gore batho ba itse, ebe e ba tswele le mosola, gonne go ka tlala mo mafelong a bone, ebile batho ba ka kgona go ka rekisa dilo, ba kgone go ka dira madi mo mafelong a no.

Bangwe ba tswelelapele mo matshelong a bone, gonne ba boniwa ke batho ba ba farologaneng gore ba kgone go tshameka kgwele ya bone ya dinao.

Bašwa ba ka kgona go ka itsiwe naga yotlhe, gonne ke be ba tswelela pele, ebile ba pass-a kapa ba falola sentle mo dilong tse ba neng ba di dira ka nako eo ya metshameko.

Go le gantsi di rotloetsa bana gore ba dire sentle, ebile ba falole motse ba di dirang. Ba seke ba ifelela pelo kgotsa maatla, ebe batho ba ba falolang ka nako tsotlhe.

Bangwe ke ka ba rotloetsa gore ba seke ba latlha toulo mo se ba se dirang, gonne ga se bofelelo ebile ga go felele moo. Mo gongwe fa o kgetha a le esi, e raya gore ke ene yo a ba gaisang ka nako eo, mme le bone ba tla go ka dira sentle mo tse di latelang. Ba seke ba fela pelo.

Ke rata motshameko wa kgwele kapa wa go tobetsa khomphuthara, gonne metshameko eno ya segompieno, ke yone e tla tsweletsang batho pele mo matshelong a bone.

Banyana Banyana ke setlhopha sa kgwele ya dinao, gonne ke setlhopha se e leng gore se ile sa ya ko mafatsheng a mangwe kwa ntle ya boa e thabisitse setšhaba sa rona sa Aforika Borwa.